Mfumo wu fanekele ku nyiketa vanhu lava kalaka vatswari counseling, yi va nyiketa na ti social worker ku va ta kota ku vulavula na vona, va va hlamusela ku ri hi wihi mpfuneto lowu va wu lavaka. Nakona mfumo wu fanekele ku niketa vana lava va kalaka vatswari mali ya sapoto hukuva van'wanyana vana va kula va va va siyiwe na mimiti va hetelela va nga a va a va na swakudya swo dya hikuva a va na mali.

Ku swikombiso ku u amukela Jesu, u la ku va u tswariwa hi swintshwa. Leswi swi kombaka ku amukela Jesu hi mbilu na hi moya. Amen.

A swi pfuni nchumu n'wana u lava ku tshamisiwa ehansi, u n'wi byela u vulavula na yena ku ri swilo leswi a swi endlaka a swi kahle. Hiku siku rin'wana u ta n'wi ba u n'wi ba na le ndhawini ya wrong, a miyela a ku hwii!

u ambala xibelani wanuna u ambala tiinjhovo kambe sweswi wa swi cincile. Wansati u ambala rhoko leri ri nga na ri nga na malapi ya xintu xa Xitsonga, kambe wanuna u ambala suti leyi nga na malapi ya xintu xa Xitsonga.

Nu dyondza eswikolweni leswi swi nghenisaka marimi mo hambana swi endla ku vana va tiva hi mindhavuko yin'wanana va kota ku respect mindhavuko ya vanhu na ti principles ta vanhu.

Hi nkarhi wa maholideyi mina ndzi rhandza ku famba na ndyangu wa ka hina, hi famba hi ya vona tindhawu, hi va hi kha hi vona tindhawu letintshwa hi dyondza swilo swintshwa. Mara kambe loko ni va ni kha ndzi famba hi ma holideyi u kuma ku ni famba hi swilo swo biha. Emikarhini yo tala ni va ni kha ni fambisiwa hi mikosi, kumbe ku love munhu loyi ni n'wi tivaka, kumbe munhu loyi a i ekusuhana na mina.

na vanhu lava humaka ka mindhavuko yo hambana swi hi pfuna hi ku hi kota ku dyondza hi mindhavuko ya vona hi tiva na ti background ta vona, hi tiva no hlonipha mindhavuko ya vona hi ku ku na mindhavuko yin'wanyana ndhavuko wa Xitsonga a wu fani na ndhavuko wun'wanyana maybe wu fana na xi Zulu swi hambanile.

rhandza ku va komba ku sweka masonja hi ku masonja i swivungu leswi maTsonga most ma swi dyaka and ni va kombeta no sweka vuswa bya Xitsonga.

Munu a ri ku kuleli u fanekele ku a ti kombisa ku ti yimela. Loko a nga ti yimeli a ku na munhu loyi a nga ta n'wi yimela. Endlwini leswi va hi dyondzisaka swona va ta sungula va ku dyondzisa ku tlilina no hlantswa swibye endlwini, kambe loko nkarhi wu kha wu famba wu kha wu famba va ku dyondzisa ku sweka, va ku dyondzisa no ayina mpahla ya wena no no hlantswa mpahla ya wena. Leswi va endlelaka ku ku vona ku ri loko vo va va nga ri kona siku rin'wanyana u nga kota ku ta ti yimela na u nga sala u ti endlela swilo na?

Hina makreste hi ti phinaka hi rona i siku ra leri hi i vitanaka good friday. I siku leri hi yilaka hi Yeso Kreste loyi a nga hi fela exihambanweni. Eka siku rero a ku tlhaviwi nchumu, a ku endliwi nchumu, ku ta ze ku fikelela siku ra Sunday laha munhu a nga ta sungula ku endla mahinyahinya hi tshama as familu hi dya.

Ntirho wo basisa makhombo i ntirho lowu va wu endlaka loko munhu a loveriwile hiloko. Loko se a tshamile tin'hweti leyiya to zila a zirile, ku ta fikelela nkahi lowu va muti va nga ta hlangana va va hlamba va ti basisa ku ri ndzhuti luwa wa ntima luwa a va wu zilerile wu famba wu suka eka vona. Kambe va tsundzuxa munhu luya ku ri etimbilwini ta vona a nga sukanga kambe va basisa vintima lebyiya byo byo zila.

va lovola a va lovoli hi mhaka ku ri va lava ku xaviseriwa nhwana loyi va nga n'wi vona emutini. Loko va lovola va lovola hi timhaka to lava ku aka vuxaka mhaka to tala ku xa byela nhwana loyi vanga hi vona mutini loko malovola hi timhaka tola ku aka vuxaka. Va humesa mali leyi yi thovaka mhani na papa mbilu ku ri va teka n'wana wa vona. Ende va teka n'wana wa vona hi mhaka ku mhana yena na papa yena va na mpfumelelo wa kona va nyike mpfumelelo wa ku va nga n'wi teka. Se mali ya malovolo leyi va yi humesaka i mali leyi yi thovaka vatswari ende yi khensaka vatswari ku ri va kurisile ntombi yeleyo, leyi yi nga ta ya yi ya nghena emutini wun'wanyana yi ya kurisa xivongo kona.

Mina ndzi ti rhandza guxe. Mhana mina hi vona va nga ndzi dyondzisa ku sweka guxe. Ene na swi kota ku sweka guxe. Ndzi ti rhandzela guxe eka swakudya swa Matsonga, na rirhandza hi mbilu na moya. Guxe ra mandhandha na guxe ra makamba.

swa xintu a swi na mafurha kambe swakudya swa valungu swi na mafurha, swi na munyu, swi na swipayisisi kambe swakudya swa swa xintu a swi na mafurha ngopfu, a swi na swipayisisi swi kahle i swakudya leswi akaka ngopfu miri wa munhu.

Ndzile bus stop ndzi yimele bazi a ri le ku fikeni. A ndzi kombela ku mi ndzi yimela nyama mi nga ndzi siyi hikuva ndza ha yimele bazimku ri fika a ri se fika na sweswi.

Ku dyiwa guxe, tshopi, masonja, vuswa byo dzunga ku dyiwa, switele swakudya swa Xitsonga leswi dyiwaka.

Swa ma swi pfuna ku susa ku khuma no yila hi swona swi endlaka ku ri hi hlambisiwa hi mhaka ku ri ku na swiyila leswi endliwaka loko ku ri na nkosi.

huma eka mundhavuko yo hambana va va na ntikelo wo wo twanana hi ku va va va kha va huma eka mindhavuko yo hambana, ene na ti nhlamuselo ta vona na ku vulavula ku hambanile.

Loyi a ambalaka mpahla ya muzilo i munhu loyi a nga loveriwa hi n'wana kumbe hi nuna kumbe n'wansati. La nga loveriwa hi n'wanuna kumbe hi hi n'wana, u ambala lembe mpahla ya muzilo. Kambe loyi a nga loveriwa hi nsati u ambala six months mpahla ya muzilo.

N'wana ku fanekele ku atshinyiwa hi nomu, loko n'wana swo bukutela a swi bohi. Ku fanekele ku n'wana mu tshama na yena ehansi a tshinyiwa hi nomu. Nakona n'wana wo ka a nga twi i xihlekiso e eka vatswari va yena, leswi vulaka ku n'wana wo ka a nga twi wo pfumala tindleve u ta vona hi ku hundza. Se mina ndzi twa onge, loko n'wana a tshinyiwa hi nomu swa antswa ka ku n'wana a biwa hi ku loko mo n'wi ba u twa ingi a mi n'wi rhandzi, ma n'wi venga ene mi n'wi vange nzondo, mi n'wi vangela ku tshama a kwatile so, n'wana ku faneleke a tshinyiwa hi nomu nakona loko u n'wi tshinya hi nomu a twa.

i vanhu vo ti nyungubyisa hi ndhavuko wa vona. Va xixima ndhavuko wa vona hi dlela yin'wanyana leyikulu ene mastonga a va lavi ku ndlhuriwa hi tinxaka tin'wanyana ende va ti va hlonipha milawu na swiyila swa tinxaka tin'wanyana ene na vona va swi va a va swi lavi loko munhu a nga hloniphi swiyila na milawu ya vona.

Wansati wa swi kota ku famba a ya tirha, a ka ha ri na wansati wo tshama ndlwini. Vavasati se va kota ku ta ti yimela, vavasati se va na mimiti na timovha ta vona.